Balemi ba nang le naha tse nyenyane ba bile le tletlebo tse itseng ka hore ba ntse ba thola di tshosetso ho balemi ba nang le naha tse kgolo, ba re ba ba jwetsitse hore ba tla ba nkela tsona ha ba sa atise naha tsa bona. Hoba haona lebaka la hore ba be le naha tse nyenyane, empa tletlebo tsa bona di ya utlwahala hoba ba re ke tsela ya bona ya hore ba fepe malapa a bona le hona ho iphedisa.

Dumela ngwaneso o tsebe ko letsetsa tjena mabapi Mohala o ko fumaneng maobane, ho thwe ke kgethe mahareng a o fumana naha hore ke be molemi kapa ke fumane tjhelete, jwale nna ke ile ka kgetha naha hoba tjhelete ke ntho e ba tla mphang yona e fele ke sa etsa letho. Lebaka la ka la ho kgetha naha ke hoba kea tseba hore ha se ntho e tlo felang hona jwale ke hore le bana ba bana baka ba tla nne ba tswele pele ka yona ntho e ya hore e be balemi. Ke shebile ntho tse kang ho lema re rekise meroho bo dinawa dipoone le hona re ka ba le dikgomo le dinku, ho rekiswe lebese re be re etse le slaag-a.

Ntate o bua le mme Mamofokeng mona ntate ke hloka thuso ya hao, ke ne ke bua le mokgotsi wa ka hoba ke batla ke motho a batlang ho qala kgwebo .

Dumelang bomme le bontate, ke kopa hore le mphe sebaka sa ho bua re ke re buisaneng ka taba ena ya hore ha kea le tshwara hantle. Ke bona le le batho ba bangata hona jwale hore nka araba potso ya e mong le e mong, jwale ke tlo kopa hore e mong le e mong wa lona a ngole tletlebo ya hae a efe letsoho la ka, re tla dula fatshe re di bale, re bone hore na re ka dula fatshe ra buisanang ka taba ena. E tla re ha re qeta ho bua ke tla etsa kopano, re boneng hore re ka e lokisa jwang taba e hore e mong le e mong wa lona a thabe, hoba ha ke rate ha basebetsi ba ka ba sa thaba.

Ho bohlokwa haholo hore dihwai di hlokomele bophelo ba mobu kgafetsa kgafetsa, hoba ha mobu o sa hlokomelwe kapa bophelo ba mobu bo sa hlokomelwe di mela di tla shwa, mme ha di mela di shwa ha hona hore re tla rekisa kapa re tla etsa tjhelete. Jwale ke tlo kopa hore ha ngwe ka beke mobu o hlahlobuwe ho fihlela re bona hore mobu wa rona o nepahetse hore re ka tshela peo, kamora moo re tla etsa bonnete ba hore kgwedi le kgwedi ha nngwe ke ntho e leng hore re shebana le yona.

Ntate ne ke batla ho hlahisa dintlhanyana tse mmalwanyana bakeng sa ho hira basebetsi polasing, tse e leng hore di tshwanetse di be molaong. O tshwanetse ho etsa bonnete ba hore motho e mong le mong a be le pampiri tsa boitsebiso, e ka ba ID haebe ke motho wa South Africa kapa permit e bontshang hore o tlamehile kapa o wa kgona ho sebetsa Afrika Borwa. Hoba ha o sa etse jwalo o tla tobana le mathata le hona motho e mong le mong o tshwanetse hore a be le setifikeiti se bontshang hore o tswa sekolong sa ntho eo.

Dumelang bomme le bo ntate bitso la ka ke mme Mamofokeng ke tlile mona ka ho tla le eletsa ka tsela ya ho boloka metsi, jwalo ka motho a ka se kgone ho phela ka ntle ho metsi le dijalo ha di kgone ho phela ka ntle ho metsi. Jwale ke tlo bontsha tsela ya ho boloka metsi ha pula e na, motho e mong le e mong o tshwanetse ho etsa bonnete ba hore o na le toromo tse kgolo hore ha pula e na metsi a bolokehe, e leng metsi a tlo tshellang dijalo tsa rona. Le hona ho na le kgetho e nngwe ya hore motho a be le borehole hore dimela tsa hae di kgone ho nosetswa ka mehla le matsatsi hore di hole di ska shwa.

Ke elelletswe hore toropong kapa toropo tse ngata ho na le fate tse ngata tse nang le ditholwana, mme ke atisa hore ha ke feta ke kope ho di kga empa ho ya ka motho hoba batho ba bang ha o bonolo hore o kope feela ho kga tholwana sa hae. Nthwe tshwantsheng o e etse ke hore o fihle o kokote o ikokobetse o be o fane ka mabaka a hore hobaneng o batla ho kga tholwana sefateng sa yena motho oo le ha e se nthwe bonolo, ba bang ba hana empa ba bang ba dumela ha o e ikokobeditse feela.

Bana beso jwalo ka ha le tseba hore ke ithutetse ka tsa temo ke dutse hae, ke na le tsebo e kgolo ka tsona tsa temo. Ke ne ke nahana hore re leme Sonneblom hoba e bohloka haholo ho tsa phepo, le hoja e na le mafura a mangata empa mafura ao a mangata a re fa di vitamin le di mineral. Sonneblom e itlhokela feela letsatsi le metsi, le ha di jewa ka ho lekana yona Sonneblom e ka ba karolo ya bohlokwa ya dijo tse phetseng hantle tse fanang ka matla a mangata.

Ke utlwa ho thwe mmuso o tlo kgutlisa naha tsa rona tse ileng tsa nkwa kgale, ebile o tla fa batho ba nkileng naha eo ya rona tjhelete hore ba kgutlise naha tsa rona. Kannete nna ka mokgo ke e bonang ka teng ha ke bone e le nthwe mpe hakaalo hoba ho ba nkela feela dinaha ba sa fumane se seng ho tlabe ho sa loka. Ha ba fuwa tjhelete hoba ke bona ba ntse ba tlhokometse naha tseo ba bone hore ba ya kae ba lo ithekela dinaha tse ding kae. Ba kgone ho iphedisa hoba nnete ya sala ba ntse ba hlokometse naha tseo dilemo tse kaofela.

Motswalla ka wa tseba ke hlokometse hore hona le batho ba bangata ba batlang tsela e tswetseng pele ka tsena tsa technology, empa ho thata hore ba fumane menyetla. Jwale hobane ke motho a ratang ho etsa dipatlisiso ha ke dutse internet-eng, ke ile ka fumana hore ho na le di company tse ngata kapa tsona dikgwebo tse ngata tse fanang ka di course-e tsa mahala kapa tsona dithuto tsa mahala. Hore batho ba tsebe ba be le tsebo e fetang ka technology. Hona le di company tse tshwanang le bo Google, Amazon Web Services le yona Microsoft, e e leng hore ba fana ka tsona dithuto tsa .